Batsadi ba ka beela bana maemo a o lebelela, ba buisane ka dikarolo tse di molemo le tse di sa siamang le go ba tlhomamisa gore ba dira sengwe fela fa ba setse ba tlhaloganya.

Go phasalatsa kgwebo mo seromamoweng ke tsela e e molemo thata, ka gonne seromamowa se fitlhelela batho ba le bantsi ka nako nngwe. Go oketsa diponelopele ya kgwebo ya gago, go tsenya leina la kgwebo mo maikutlong a batho, go thusa go oketsa bareki le thekiso o ka simolola ka go dira papatso e e tseneletseng le go kopanya le baeteledipele ba setheo sa seromamowa.

Dikgang tsa dijithale di phasaladiwa ka potlako, ga go tlhokege go se seka-seka dintlha sentle ka gonne motswedi e batla go nna ya se ntlha. Seno se dira gore dikgang di ka se nepagale gabotse.

Fa ke utlwa dikgang ke a di seka-seka go batla mokwalo e mengwe, go bona metswedi e e tshepegang le go batla bosupi jo bo tlhomameng pele ga ke di phasalatsa. Ga ke di phasalatse pele ga go netefatsa, gore ke thuse o phasalatsa dikgang tse di nepagalang fela.

Dikgang tse e seng boammaaruri di ka senya boikanyego jwa metswedi ya dikgang tsa gonne di dira gore batho ba se tshepe dikgang tsa bona, mme se se amile tshepo le boikanyego jwa metswedi ya dikgang tsa dijithale gape.

Ee, ke tlhaloganya fa motho a ka se kgone go lebelela ka nako e e rileng o ka dirisa dikgetho tsa go kgotsa sheba mananeo a a morago. Fa go ntse go kgonega gape a ka batla mananeo a a tshwanetseng nako ya gagwe.

Didirisiwa tsa ileketeroniki di fetotse bodutu ka go dira gore re kgone go tsena mo tshedimosetsong le mananeo a rona a bodutu ka bonako, le kwa lefelong le lengwe le lengwe. Phetogo eno e rotloetsa go tsenya tshedimosetso ka potlako go dira dikarolo tsa bodutu tse di rategang le go oketsa botswerere jwa metswedi ya tshedimosetso.

Ke dirisa mogala wa letheka go buisana le go tsamaisa tshedimosetso, o botlhokwa ka gonne o bonolo ebile o potlakile.

Dikgang tse di seng boammaaruri, tlhakatlhakanya maikutlo a batho, di dira gore ba nne le tsholofelo e e fokolang. Mme di kgoreletsa go tsaya ditshwetso tse di siameng.

Thekenoloji e gola ka gonne batho ba batla go tokafatsa botshelo le go rarabolola mathata. Botlhale jwa maitirelo ke go dirisa thekenoloji ka tsela e e siameng e e thusa batho le tikologo ebile e sa bakeng mathata.

Dipolatefomo tsa dijithale di dira gore re bone re rekeng le go duela mmino ka bonako le bonolo. Di thusa bataki go phatlhalatsa mmino mme gape di dira gore le nne thata go bona madi a a lekaneng, kgwebo ya mmino e tla tsamaya le phetogo eno e mo isagong.

Ee, ke tlhaloganya dipuo tse di farologaneng. Go rotloetsa puo ya mme o go tsenya mananeo a a dirisetswang puo eo mo dipolatefomong tsa streaming.

Metswedi ya inthanete e ka anamisa dikgang tse e seng boammaaruri ka potlako, e dirang gore batho ba dumele dikgang tse di sa siamang le go tlhakatlhakanya setšhaba.

Thekenoloji ya tlhaeletsano e thusa go anamisa mmino ka bonako, le kwa lefelong lengwe le lengwe. E dira gore batho ba kgone go reetsa mmino ka mobile le dikalafi tse di farologaneng. Ke ka jalo re dirisa dipolatefomo tse di jaaka Spotify, Apple Music, le YouTube-o go reetsa mmino.